Atjhe! nna ha ke bone ba etsa ka matla a bona kaofela ho ntsha dikoloi tseo ha ba sebetsi ka ho lekana hobane bongata ba balaola sephethephethe, ba rata tjhelete, batho ba ba dikoloi tseo ba tseba ha a sa ema feela a sa hlile a mpha twenty rand, a sa hlile a mpha fifty rand, jwale koloi eo e tla tswa jwang? tseleng e tla tswa jwang? ha ke bone ba sebetsa ka makgethe.

Dumelang, le kae? ne ketlo botsa mo nkgono wa ka o dilemo di tse mashome a supileng empa le mo rekiseditse tekete ya bus-e ka tjhelete e ne tlameha le rekisetsa batjha ka yona. Jwale ne ke tlo botsa hore mohlomong e kaba bothata bo laba kae? ee, ha e ID ya hae ke e le bus ticket e le mo rekiseditseng yona ke e, ee ne ke kopa le nhlalosetse hore ho laba wrong kae? la qetella le morekiseditse yona ticket ena kapa lela la mbona e le motjhana na?

Ee, nka qala ka hore ke qale ke register koloi ya ka moo di-app-ong tse tsa bona. Hona le Bolt driver le Bolt app ya batho ba request-ang ke dikoloi di feng tseo ba batle ho kena, ke model e feng e kenang e lokelang ho Bolt-a fela, akere o tsebe hore nkeke o reke koloi feela, o reka BMW ya kgale jwale o nahana ho Bolt-a ka yona a a ka se etsahale. Jwale nka qala ka ho etsa dipatlisiso pele ka hore ho batlela dikoloi tse jwang hore di kene ho Bolt, ke be ke rekisa ke ngodisa hee, ke be ke kgona ho qala be ba njwetsa ke qala.

Ee, atjhe, ankere Bolt yona e fitile ka mananeho a fatshe ebile a utlwahalang. O tsebe hore Bolt, ha le Bolt-ile le le i-four e ka le batla forty ranta e le nngwe feela, le tsamaye le le i-four jwalo e lo le siya mo le batlang ho ya teng. Jwale bona ba bona hantle hore batho ba nka batho ba Bolt ba ba nkela di-customer-e le hore ha ba bone hore ba bang ba rona re tsamaiswa ke Bolt hobane ke batla hore bang deliver gating straight and-e o tsebe hore ke trip e i-one bona o ka thola hore tlamehile ke palama habedi or hararo hore ke be ke fihle moo ke yang.

Ee, batswalle ba ka, le tsebe hore ke bone ntho e ngwe entle jwang mola nthong ena Wild Waters mola o tsebe hore ka Christmas-e ba re ke event-nyana, e ngwe tjena e bareng ke Living Colour. Jwale moo hee re tlabe re dutsi re le bakgotsi, re je lla krisimose teng, nahana fela ho reka tekete ka hundred ranta. Dijo se di le teng ka hare ebile ha ba direkisi la ya dithola ha le kena le dinwamaphodi moo re tlabe re save-ile bakgotsi baka rona re ka ntsha feela di-hundred ranta ra ntsha tjhelete ya transport . Jwale ha ke tsebe hore le ya dumela ho tsamaya le nna kapa tjhe.

Eya, hona le, nna ke bona nkare hona le ho ka etsuwang. Nna ne ke nahana hore ha o tluwa di palangweng mona , bakgekolo ba ska patala tjhelete e lekanang le ya rona bana bakgekolo ne tlamehile ba treat-iwa ska dintho tsena ba di bitsang di-VIP. Ee ba theosetswe ke batho ba baholo ba o hle. O tsebe le tjhelete ena ba e kgolang e ka reka dijo fela ka tlung moo be se qetile ha hosana nex.

Ee, keo founela tjena ke re, ke o tsebisa hore ditekesi di strike-ile mona strateng sena sa rona ha di tsamaye hohang ha di tsamaye hohang jwale ha ke tsebe hore ke tla kgona ho fihla na mara empa feela ha nka fihla, ke tla fihla late, jwale ne ke re o ska se makale hore hei motho o le ha sa report-a ho re ho etsahalang atjhe ke bona ekare le bongata ba rona ba ba sebetsang moo ba dulang ka mo lekeisheneng. Atjhe ha ke bone hore ba tla kgona ho fihlella mare e re re bone hore re tla zama polane jwang. Jwale mara ne ke tjho hore o ska makala a ke hlolehile ho fihla.

Ee, atjhe motswalle wena ha o qeta o wa kena mo ankere app-ong eo ya Bolt ee. So o kene? ee, ho na le moo ntho ena ya location o wa e bona e na le ho hlala hodimo mona ntse e panyapanya ee. E tlabe e ngola hore, e tla be eo jwetsa hore o kae e etsa hore e start-e automatical hore o ho kae, ehe. Ebe ha o qeta jwalo line-eng e ka tlase moo motswalle ke moo eo batlang hore o ye teng ee, o press-a moo, ha o qeta moo o wa ngola hore o ya kae ya, e hlaha moo wa e tobetsa ebe yona e tla o jwetsa hore ke bokae. Ha o dumellana le yona feela o re request after request mzala, ho tla hlaya e ngwe, o tla be o re confirm ha o qeta hore confirm e tla o jwetsa hore e tla nka nako e ka kanang ho fihla o qetile se o qetile motswalle.

Ee, ke se ki le ka palama taxi e yang Free State, wa bona e tletse jwalo hobane nele ya ho qetela. Tjhe, ha ho kgotsofatse hobane o tloha o dutse ha bohloko ka mona, o patetse ka mona ho thata ha o kgone ho tsitsinya letsoho ha o kgone ho etsang. Nahana nako e kaofela eo two hours eo o e tsamaileng ho tloha moo ho ya kwa, bo o fihla mola o so sa batle letho ka mona ba hana le ho ema di-garage-ing mona batho bana ba tsamaya molebe e fihla o so o tenehile, kore ha o fihla le ka tlung so tenehetse bana o tenehetse batho kaofela.